Amadokhumenti abalulekile ilawa onikezwa wona ngenkathi uqala ukuxhumana nabo ngendlela osuke ukhokha ngayo.

Sasilindele ukuthi usheshe ngoba waba nenkinga ngathi asesibhedlela sekumele ayiswe kulesi bhedlela esi-private waba nenkinga.

Ngingathi bese ngithole umntwana ngimufake ngaphansi kwe-medical aid ngoba libaluleke kakhulu kakhulukazi umntwana masemncane.

Yebo, usengakwazi ukusifaka ngoba lesimo lesi sisiza bona abantu abasuke belahlekelwe umsebenzi ukuthi ulahlekelwe nini noma usifaka nini isicelo akubalulekile ngoba isuke ihleli kagavamenti.

Kubaluleke kakhulu ukuba nomshwalense wokuphila ngoba uma usugula usiza kakhulu yize noma isikhathi esiningi ubona ngazuthi kumoshi mali yize koda busugula uyakusiza ngob'uhlezi wazi ukuthi ikhona imal'ebekiwe ezokusiza ngempilo yakho musuxakekile.

Angithokozanga kakhulu ngoba bangitshel'ukuthi i-credit yami yincane yize noma kwakubalulekile imali ngiyidinga kumele banginike koda bakwazang'kungisiza.

Imibuzo engingayibuza i-agent ukuthi kubambephi ngoba i-death certificate zisendiwe ngokuphuthuma kodwa kwagcina kuba ney'nkinga na nala yihlala khona idumbu isidumbu sangakwazi ukuphuma.

Zinkulu kakhulu iy'ngozi ezenziwa ukuthi abantu bakwelete bekweletel'ukuthi bafunde ingakho kumele ufunde kakhulu ukuz'ukwazi ukuthi bakufundise mahhala uma uphase ngezinga abalithandayo.

Kubaluleke kakhulu ngoba indlela iyona eheha abantu ukuthi bagcine behambisana naso leso sinqumo saleyo-medical aid leyo esuke imakhethwa.

Indaba yikho nginethemba uma ukuthi ibhizinisi yini. Okubalulekile ukuthi njalo umasiye ebhange sihlezi size sobabili kungabi khona ozohamba yedwa nomunye ezohambel'omunye ngemuva ngoba leyo nto iyaxabanisa futhi iyalimosh'ibhizinisi.

Kudingakala ifayela lokuthi lo okade usebenza khona kumele uye khona enkampanini uyocela iphepha lokushukuthi kadu sebenza ubanjelwe imali mase uyebhange okade ulisebenzisa uholelwe kulona.

Kuyinkinga ngempela ukubolekisa ngemali kakhulukazi uma uhlala emphakathini ngoba abantu banenkinga yokukhokha futhi babone ukuthi imali miyincane abangayikhokhi ngoba babone ngazuthi incane.

Kungamele athole abantu abazomugada ukuthi uma esebanikezile imali bakwazi ukumlandela ngoba abantu la eNingizimu Afrika abahloniphani.

Kubaluleke kakhulu ukuthenga indlu ngoba ufuna ukuzuz'imali ngoba imali yendlu iyakhuphuka njalo emva kwesikhathi.

Into ebaluleke kakhulu ukuthi i-account number usuke uyibhale kahle yini futhi ngesikhathi uthi uzoyithola njengoba usuku'yifaka.

Zibaluleke kakhulu ngoba uma ungasekho le mali iyakwazi ukusayela labo osuke ubabhalile ukuze bakwazi ukuqhubeka nempilo kakhulukazi futhi uma unezingane.

Kuyinkinga kakhulu ukulinda ngoba kwesinye isikhathi kugcina kumele umngcwabo uhlehliselwe isonto elilandelayo ngoba naku ulindile ngobu umngcwabo ubiza kakhulu futhi ujwayele ukuthi kufike nabantu abaningi. Konke ne-transport okusuke kuzohanjwa ngayo, ukudla nibe nivele futhi niphathe kabuhlungu nasemoyeni njoba nisuke nilahlekelwe nje.

Ukuthi uma usuyifakile i-claim yokuthi ngilahlekelwe kumele imali bayifake ngesikhathi ngokuphuzuma kweso ngoba kunzima ukuthi niloko nilindile nilindile abantu befika njalo bezokhaliswa kugcine ningakwazi ukuthi kusheshe kudlule.

Kumele uye kulo msebenzi okade usuke usebenza kuwona uyocela incwadi yayo ye-UIF noma uyebhange olisebenzisayo uthole nencwadi yokuthi waxoshwa awusasebenzi ukuze bezokwazi ukuthi udedelelwe imali yakhe esuk'ibanjwe.